Postpartum contraception e ka hlaloseha ka mokgwa ke ona. Ha o le mme o qeta ho bana le ngwana, eleng ka mora ho beleha ha ngwana. O ka e sebedisa ho thibela pelehi e potlakileng kamora hore o fumane ngwana. E thibela hore o se ka ima haufinyana o qeta ho beleha.

Nna nka mo eletsa ka hore a ente bana hobane diente tseo di thusa bana hore di thibele mahloko a ka kenang ha bana ha ba sa hlaba diente tseo. Mohlala e tshwanang le e ka holofatsa motho a se ka tseba ho tsamaya kapo ho sebedisa maoto le matsoho hantle. Ka hoo, diente tseo di thibela mafu a tshwanang le ao le a mang a mangatangata a tshwanang le bo chicken pox, o thibela ka ona diente tseo. Ka hoo di bohlokwa haholo diente tseo hore ngwana a di thole. Ngwana o mong le o mong a thole diente tseo ke tsa bohlokwa.

Batho ba baholo ba seng ba tsofetse ha ba tlameha ho dula ba le bang, ba tlameha hore ka nako tsohle batho ba thole tlhokomelo, ba bane le batho ba dulang le bona. Mabakeng a tshwanang le tlhekefetso le ho tshwarwa poho, ba tlameha ho dula le batho ka malapeng. Ha ho sena motho a dulang le bona ba dibakeng tse hlokomelang maqheku moo ba dulang ba le bangata hore ba tshireletsehe. Ba le batho ba tla ba hlokomelang dihora tse mashome a mabedi le metso e . Ka hoo, ha ba tlameha ho dula ba le bang, ba tlameha ho dula moo ba tlo hlokomelang, ba .

Bohlokwa ba hore o ka ya tleliniking ho lo tseba ha batsi ka lefu lena la HIV, ke hore o lo thola thuto le ho tseba le hore na ke mekgwa e feng o ka etsa thibelo mabapi le o ka fumana lefu lena kapa yona tshwahetso ya lona? O ka e sebedisa mekgwa e feng ya ho le ho ela hloko le hore na o ka e thibela jwang lefu lena o se ka bana le lona kapa le hore o ska le fetisetsa ho motho o mong ha ona le lona? Empa e o ka e sebedisang.

Motswadi o mong le o mong o etsa bonnete ba hore ka nako tsohle hore a nke ngwana hae, a mo ise tleliniking a lo nka diente tsa tlamehang ho di nka ka nako tsohle. Ke yena a etsang bonnete ba hore ke yena moo nkang a mo isang, ha se ngaka e tlamehang ho mo hopotsa. Ka ho ngaka o tlameha ho etsa bopaki ba tla banang le bona ha bana le tsietsi ka ngwana ha sa nka diente tsa hae. Ba tlameha ho itshireletsa ka ho ngola fatshe, e tle be bona bopaki beleng hore ba bana le bona. Ka hoo, ba tla ba kgona ho itshireletsa ha ba qoswa.

Ha maemo a ditshebeletso dipetleleng tsa mmuso elo ba a matle, ke hona o tla theosang boemo ba dipetlele tsa mmuso. Ha di tshebeletso e setse hantle, bakudi ba sa hlokomelwe ka tsela e hantle, ho sena ditshebeletso tse ba di tholang ha ba ile hona dipetlele, ke hona ho ka etsang dipetlele di theohe maemo a tsona. Ho tshwana le ha o ile poraefete moo tholang boemo ba dipetlele bo le bo hantle, tlhweko le tlhokomelo ele e hodimo ho feta dipetlele tse le hoba ke tsa mmuso. Ke ka hona maemo a tla theolang ha o bona, a ho sheba pakeng tsa dipetlele tsa mmuso le tsa poraefete.

Nka kgothaletsa mmuso hore batho ba se ke ba fuwa tjhelete kapo tsona dijo. Tjhelete e ba e fuwang eo ya kgwedi le kgwedi, ho ahwe difeme. Batho ba rutwe mesebetsi e fapaneng, ba tsebe ho ithuta ka, ba ye mesebetsing ka hare ho difeme ba hirwe. Ba sebetse, ba tsebe bana le lekeno le le hoba ba tla iphedisa ka lona. Ke yona tsela e tla thusetsa hore batho ba sebetse.

Ka pono ya ka, mabaka a etsang hore meriana le dipidisi di sokolohe mapolasing kapa mahaeng. Ke ka mabaka a le hore na di fitlha jwang? Hobane mahaeng bothata ke ditsela, haholoholo ha di pula di nele, ditsela tsa teng di mpe haholo. Ka hoo dipalangwang tse tlisang phepelo ya tsona dipidisi le meriana tsa mmuso, ba sokola di ka fitlha jwang? Ke a mang a mabaka ele hoba nna ke bona ele ona a etsang hore meriana e sokolohe le tsona dipidisi dipetleleng tsa ho feta tsa ditoropong.

Ka ha ke sentse nako ke tshwere mohala ba sa arabe. Nkare ho bona ba potlake hobane e se le nako e le hoba kotsi e hlahile. E ka nna ba motho eo a lemetseng boemo ba hae bo se bo le kotsing hobane kgale a emetse thuso. Nkare ho bona ba potlake hore ba tlo thusetsa ka potlako.

Nna ka tjhebeho ya ka, ke bona lebollo e se la bohlokwa haholo setjhabeng. Hobane batho ha ba ile lebollong, boholo ba bona ba kgutla ba se ba sa phele, ba lahlehetswe ke maphelo. Hoo ba ka o etsang ke hore ba ye ditleliniking, dipetlele moo ba tla thola thuso teng. Ho bolokehile teng ho feta ha ba le mephatong kapa tsona disebediswa tse sebediswang moo ha di a tshireletseha. Ka hoo ke reng, ba ka ya ditleliniking, dingakeng kapa tsona dipetlele moo ba tla tholang thuso teng e bolokehileng.

Dipetlele tsa rona tsa mmuso tshubuhlellano ke e matla haholo empa dingaka le baoki ke bona bothata. Ha hona dingaka tse lekaneng le baoki ho thusetsa ka sekgahla seo batho ba tlang ka sona dipetlele. Ke ka hoo, ho hlokehang dipetlele tse ding, le dingaka le baoki ba bangata ho thusetsa ho hafola tshubuhlellano e teng dipetlele. Ha o ile le mokudi bosiu, ha hona hore o tla kgutla o tlo robala hae. Wena a feleditseng mokudi o dula moo, o tsamaye mesong kapo hoseng. Ha o kgutle, o tla robala moo.

Seo se ka thusang batho ba dulang mahaeng kapo hona dipolasing, ke hore ho ditshebeletso tseo haufinyana le bona hore ba tle ba tsebe pelehi, ba thole thuso haufinyana. Ba se ke ba sokola ho thola yona tshireletso ya ho thibela pelehi.